Nazi izaluleko ezisuselwe ecaningweni lwemfundo kanye nempilo yabantwana isikhathi esinconyiwe thirty kuya ku-sixty imizuzu ngosuku okungenani izinsuku eziwu-three kweziwu-five ngesonto, lokhu kungahlanganiswa kube izikhathi ezimfushane, imizuzu engu-fifteen ekuseni, umizuzu engu-thirty ntambama. Isikhathi sosuku ngemuva kwezemfundo noma phakathi nesifundo njenge brain break kuncono kakhulu, ekuseni kakhulu kungadala ukukhathala ekuqhubekeni kosuku, kanti ntambama kakhulu kungaphazamisa isikhathi sokuphumula.

Mhlawumpe kungaba ukudlala ibhola likanobhutshuzwayo soccer, noma ushumpu, hide and seek, le midlalo iyajabulisa, inyakazisa umzimba futhi inika ithuba lokusebenzisana nabanye. Into ebiza uthando lobungane nobumbano.

Umsebenzi ogcwele noma imisebenzi eminingi ibashiya umuntu engenaso isikhathi esanele sokuphumula noma sokwenza izinto ezijabulisayo. Izibopho zomndeni, ukunakekela izingane, izihlobo ezikhulile noma ukuqhuba imisebenzi yasekhaya kungathatha isikhathi esiningi. Ukuntuleka kwemali, abanye abantu bangase bangakwazi ukwenza izinto zokuzijabulisa ezifuna imali njengokuhamba ukuya emasinema.

Ukuthula nokuzola, umsindo wemvelo njengezinyoni, umoya otsheni noma ukugeleza kwamanzi, kudambisa ingqondo, kuhlambulula imicabango, ulethe ukuthula kwangaphakathi. Ukuhlala phambi kwezintaba ezinkulu noma ukubona ilanga lishona phezu kwezigodi, kungavusa umuzwa wokumangala nobuhle obukhulu bemvelo obungaphezu komuntu.

Izibonelelo grants, izikole zingafaka isicelo sezibonelelo ezivela kuhulumeni, izinhlangano ezizimele noma izinhlangano ezingekho phansi kukahulumeni, NGO ezixhasa ezemidlalo, ukuxhaswa osomabhizinisi bendawo, imicimbi yokusiza fundraisers.

Ube sengathi ukhona phakathi kwendaba, uthinteka kakhulu ukubalungiswa nangezimo abahlangabezana nazo, ijabulisa inhliziyo ukubona indaba ehamba kahle ezwakalisa ubuciko noma egcwele ubuhlakani bokulandisa. Ukuxhumana nabalingiswa, ukuqonda imizwa yabo noma ukubona izinselelo zabo kungadala ukuzwela okukhulu nokuhlanganyelana.

Imidlalo elula ukuyiqonda ukuze wonke umuntu azibandakanye ngokushesha, ebamba iqhaza kuwo wonke umuntu akekho ofanele azizwe ngaphandle, ejabulisayo futhi ehlaba umxhwele, kuxoxwe kuhleke, kudaleke izinkumbulo.

Ukuhlinzeka ngezinsiza ezanele, izinsiza zomphakathi noma uxhaso, izikole zingasebenzisana nemiphakathi noma izikhwama zokuxhasa ukuze kutholakale imishini njengamabhola, iziketi, izicathulo, izimpahla ezabiwe ngokulingana. Qinisekisa ukuthi zonke izinhlanga nobulili bathola ithuba elifanayo lokusebenzisa imishini nezinsiza.

Yebo, ngake ngafundisa umdlalo wesintu engiwukhumbulayo kusukela ebuntwaneni diketo, ngawufundisa ingane yomngani wami eyayivela emndenini ongawujwayele lo mdlalo. Indlela abephendula ngayo, ukuqala ubenokungabaza babheka njengokuthi umdlalo wakudala noma ongajabulisi kodwa ngemuva kwesikhathi wawujabulela.

Ukumangala, ngabe ngempela into engiyenza kalula engiyijabulelayo, ingilethela imali ngoba into engiyaziyo engingayenza ngothando manje iyangondla. Ngingaba nokuqhosha nokuzethemba, kuyakhuthaza ukuthi ikhono lomdabu elivame ukubukelwa phansi lingaba umthombo wokuziphilisa, ngicabanga ngezindlela engingenza ngayo ukuthi likhule futhi lindlondlobale.